WiFi ya mahala ya setjhaba ke ya bohlokwa ho batho ba bangata, ka ha e ba thusa ho fumana ditshebeletseho tse bohlokwa tse kang ho batla mosebetsi le ho buisana. Le ha ho le jwalo, ho sebedisa WiFi ya setjhaba ho na le dikotsi tsa tshireletseho. Ee ho na le WiFi ya sebakeng sa heso mme ka dinako tse ding ke e sebedisa ho sheba di email tsa ka la ditaba tsa sekolo ha ke ntse ke ithuta ka library-ing. Ke evtshepa haholo ka ha e le WiFi ya library, mme ha ke se ke fumane di-virus-e ha ke ntse ke hokela. Mme hang ha se ke hokane ha ke be le mathata, ke kgona le ho etsa mosebetsi wa ka. nako Le nako ha ke se ke sebedisa di-WiFi tsa setjhaba ke leka hore ke se ke kene di-account-eng tsa banka, kapa ke kenya boitsebiso ba ka ha ke hokane le marang-rang a setjhaba.

Ho qoba ho bua leshano hangata ho qala ka ho hodisa setso sa botshepehi le puisano e bulehileng. Mekgwa e seng mekae e ka thusang ka ena, theha tikoloho lapeng, mosebetsing kapa metseng moo batho ba ikutlwang ba sireletsehile ho arolelana nnete, ba sa tshabe ho ahlolwa kapa ho iphetetsa. Ho utlwisisa maikutlo le pono ya ba bang, ho ka susumetsa botshepehi ha batho ba ikutlwa ba amana ba ka nne ba se ka, ba sekamela leshanong. Ho hatisa bohlokwa ba ho bua nnete thutong le metjheng ya ditaba, ho ka etsa hore batho ba be le mekgwa e mentle ya ho bua nnete, mehlala e metle ya batho ba bontshang botshepehi e ka sutshumetsa ba bang. Ka ho hodisa tikoloho e ananelang botshepehi le kutlwisiso, re ka thusa ho fokotsa ho ata ha .

Diphatlalatso tse tswang ka ntle ho Afrika Borwa di ka ba le dipehello tse ntle le tse mpe. Ka lehlakoreng le letle, di ka tlisa matsete tsa bopa mesebetsi tsa hlahisa dikgopolo tse ntjha le technology. Sena se ka thusa ho matlafatsa moruo le ho ntlafatsa dikamano tsa matjhaba, ka lehlakoreng le leng, ho na le kotsi ya ho itsetleha haholo ka di-company tsa dinaha tse ding tse ka lematsang dikgwebo tsa mo. Ka bokgutswanyane ha di phatlalatso tsa dinaha tse ding di ka tlisa melemo e meholo Afrika Borwa. Ho laola dikamano tsena ka hloko ho bohlokwa. Naha e lokela ho tsepamisa maikutlo ho aheng di-industry tse matla tsa lehae le ho netefatsa hore melemo ya matsete a ka ntle ho naha a arolelanwa ka bophara.